Ngokuya ngami abaculi abaculi engingabaphakamisela esikhathini esiningi noma inhlobo yomculo engingayiphakamisela esikhathini esiningi, umaskandi, ngoba umasikandi esikhathini esiningi bacula ngey'nto eyenzekayo esizibonayo esizaziyo futhi la baculi baka maskandi esikhathini esiningi. Futhi sonke siyakwazi okusho ukuthi sike say'bona leyo nto noma zidlule kuso leso simo leso. Uma ulalele umaskandi becula futhi nabanye ilaba abamanje be-hip hop nabe-house music, amapiano ngoba manje, jabulisa intsha le esakhula futhi iphinde ibayenze ukuthi bathande izinto zomculo, ukudansa lezo zinto nje nemfashini yamanje.

Umthelela odlalwa abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana mkhulu kakhulu ngoba yibo abakwaziyo ukusiza ekusabalaliseni izindaba ngokuthi abantu bazithole ngesikhathi. Njengoba into yenzeka nje wonke umuntu abasekazi ukuthi kwenzekani kuphi emhlabeni wonke jikelele. Akusafani nakudala ukuthi abantu bazolinda amaphepha noma u-telegram ukuthi ufike kuze bazi ukuthi kwenzekani. Lokho nje i-technology isuke yasiza kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana nanjengoba intsha eningi iku-social network, basebenzisa yona ukuthi babe nolwazi lwezinto ey'ningi.

Mina, njengoba njengomzali wengane ehlushwayo ku-inthanethi, into engingayenza ukuthi ngithathe ingane ngiye nayo e-police steshi kuba khona laba abasebenza kulo hlelo leli le-cyber bullyng ema-police steshi sivule ecala ukuze bakwazi uku-investigate-a amaphoyisa ukuthi obani laba abaxhaphaza ingane nge-inthanethi baboshwe, ngoba nakhona ibizwa nge-bullying kahle kahle, ukuhlukumeza futhi nokucwasa ezinye iy'ngane. Lokho nje ngavele ngikuyise emaphoyiseni ngoba ezinye iy'ngane zize ziy'bulale ngazo zona lezi lezi zimo zokuthi khona ababaxhaphazayo.

Amabhrendi ngabaluleka ngokuthi athole umuntu onabalandeli abaningi, futhi umuntu ohlezi ahlonipha abantu ozokwazi ukuhlonipha nayo ibhrendi yabo uma eyigqokile futhi oyohlezi ayigqokile akhangisa ngayo umuntu ohlezi ahamba iy'ndawo la abantu bathanda khona leyo bhrendi leyo ukuthi ababonise ney'nto ezintsha ey'fikile kuleyo bhrendi. Into engingabaluleka ngayo futhi leyo.

UNomalungelo, into engamfundisa yona yokuqala engamsiza ukuthi anganiki noma ubani ama-phone number wakhe aphe abantu abathembayo futhi nabaziwa. Nenye into engamxwayisa ngayo ukuthi i-password yefoni yakhe ayaziwe nguye nomuntu amthembayo ukuthi uma kayikhohliwe loyo muntu azi ukuthi uzomkhumbuza yona. Nenye into angaphinde ayenze futhi ukuthi abe ne-email address yakhe kufoni yakhe. Lokho kuzomsiza ukuthi amanye wama-password awaseve khona kwi-email address, kube lula ukuthi akwazi ukuhlezi anama-password kwezinye iy'nto zakhe. Futhi nokuthi angafaki noma imaphi ama-app phecelezi ama-application efonini yakhe.

Kulula ukuthi usebenzise i-inthanethi ukuthi ukwazi ukumisa izinkokhelo, ama-automatic payments kanye nokubhadala umuntu uku-transfer-ra imali phecelezi. Ngoba esikhathini esiningi wonke amabhange khona inamba abakunika yona uma wenze i-internet banking ngawo amanamba la owasebenzisayo efonini yakho. Kusuke kube lula uvele ungeni ufake yona leyo namba leyo bese ungene ku-app le yakhona ye-bank i-cellphone banking. Kube lula nje ukuthi ukwazi ukwenza ama-transactions wakho. Noma ungavele uya khona ebhange, ebhange bakwazi ukukusiza nje kalula. Kube yibo abakyenzela konke nje wena uya nenamba ubakhombe ukuthi ufuna bakwenzeleni.

Ubuchwepheshe obusafufusa obunjenge-AI bungaba nomthelela omuhle kuphinde kube nomthelela omubi ngoba wonke umuntu manje useyosebenzisa i-AI nanoma engathandi ukucula, noma efuna ukukhuluma amanga ngezinto ezenzekayo emhlabeni nje. Uyakwazi ukusebenzisa i-AI ekukhulumeni amanga wakhe lawa awafunayo ngoba iphinde ikudwebele imidwebo noma ikwenzele amavidiyo wokuthi abantu bangaze bathembe ukuthi into eyenzeke kweqiniso uthole ukuthi amanga. Kodwa kwesinye isikhathi iyasiza nasekufundiseni ngoba uyakwazi ukubuza imibuzo ehlukahlukene ikunike iy'mpendulo ay'qondile. So iyakwazi nokusiza ekuseveni isikhathi ebantwini bonke ukuthi bakwazi ukuqeda izinto ngesikhathi lezi ekumele baziqede noma lezi ekumele bazenzile.